Kubalulekile ukuthatha i-inshorensi, ngoba imoto kungenzeka igile imoto endleleni, ize ilimaze imoto enye le kumele ayibhatale, okanye kulimale imoto yona. And kuzoba yilahleko enkulu if imoto inga inshorwanga ngoba kaloku kuzomele athathe kuye epokothweni or ukuze alungise imoto or kungenzeka ukuthi alimaze imoto ibe beyond repair. Xa inga inshorwanga kuzoba nzima, kungcono xa i-inshoriwe ngoba uzokwazi ukuba afumane enye imoto.

Andisoze ndiyithathe, ingakumbi xa ndingayidingi ngoba kaloku ndizoyisebenzisa kakubi, ze kumele ndiyibhatale back ekubeni ndiyisebenzise entweni endingayiboniyo. Imali ethi gqi ngamanye amaxesha ingenazo izinto zayo, ingahlelelelwanga iye isebenziseke kakubi kakhulu. So, ngamanye amagama ndingayala ukuyithatha.

Izinto endingazibeka phambili kakhulu kukuba ndibhatale isikolo, ndithenge kunye neencwadi. Noba ndingakwazanga ke ukuthenga ezinye iincwadi kodwa ke ndingaqala ngobhatala isikolo, ze iincwadi xangabe zingaphumi ndingakwazi ukwenza iinzame zokuthi ndizame iincwadi, ndizithenga kwabanye abafundi okanye ndizidawunlowuda online.

Kaloku tata umasingcwabisane wonke umntu uyamdinga, nditsho nosana olusandokuzalwa liyawudinga umasingcwabisane ngoba asilazi ixesha lethu lingakanani kulo mhlaba. Xa sivula umasingcwabisane asitsho ukuthi sizosweleka, kodwa ke yinto esiyaziyo ukuthi sonke sizophelela kuyo. Kungcono ukuhlala ulungisile, kwaye loo nto leyo iyanceda kwiindleko zomngcwabo. Ukungabi namasingcwabisane kukuzigqebha ngegqudu entloko. Umasingcwabisane uyanceda kakhulu and kurayithi ukuthi wonke umntu abe naye, nditsho nkqu isana elisandokuzalwa.

Eyona nto ibaluleke kangakumbi kum, kukucoceka kwendawo endihlala kuyo nokuthi kuseyifu kangakanani na, ze ndijonge ukuthi izikolo zikude kangakanani. Kodwa xa izikolo zikude, icebo liye libe khona, kodwa xa indawo ingacocekanga, icebo alikho ngaphandle kokuba ufumane indawo ecocekileyo.

Zininzi iindlela zokuthumela imali kusapho lwakho olungahlali apha eMzantsi Afrika, ooMoneyGram, ooWestern Union, ooWorld Remedy, ooZoom. UZoom yiPayPal service. Sinayo neHello Paisa. IHello Paisa is a South African based money transfer service that allows you to send money.

Kubalulekile ukuthi phambi kokuba uzibophelele uvisisisise yonke imigaqo, noba kukhona amanye amagama antsokothileyo kuzomele ubuze umntu. Xa kucaba lo mnto ukuncedayo akakwazi ukucacisela ngendlela efanelekileyo, ungacela ukuthi ufumane omnye umntu ozothi umve. Kwaye kuleli xesha siphila kulo zininzi izinto ongazisebenzisa ezifana neeDictionary, neeGoogle kunye neeAI ukuthi zikucacisele ngcono phambi kokuba uzibophelele.

Ayikho indlela ngaphandle kokuba ndicele ukuthi ndihambe ndiyokhupha imali koomatshini ngaphandle, ze ndibuye ndibhatale. Ngoba andiyiboni enye indlela, nangona loo nto ndingasoze ndiyithande ngoba bandimoshela ixesha, ngoba kweli xesha sikulo wonke zonke iindawo kubhatalwa ngamakhadi.

Into yokuqala kukuba ndifowunele ibhenki okanye ndiye ebhenki, ndiyokuqonda malunga nale akhawunti imane itsala imali ebhenkini yam kwaye ndifune neendlela zokuthi imali yam ibuyiswe. Noba into yakhona ibangela ukubana ngaba ndivule ikheyisi ngoba kaloku ngoku xa sekunemali ephumayo endingayaziyo seyine-fraud phakathi loo nto leyo, kuba mna andiyazi.